Ndzi tsakela ku tlanga mitlangu ndzi ri wexe eka inthanete tanihileswi ku va ndzi tlanga ndzi ri wexe swi na vuhlayiseki naswona swi tlhela swi sirhelela vuxokoxoko bya mina.

Ina maendlelo ya vana ya leswaku va nga humi va tlanga va tshama va honekerile tikhompyuta ta vona swi kahle swinene tanihileswi swi va pfuna leswaku va dyondza hi thekinoloji vana va kota ku dyondza ku tirhisa switirhisiwa swa xidijitali leswi nga pfunaka leswaku eka tidyondzo ta vona wo wa nkarhi lowu taka.

Mina ndzi tsakela mitlangu ya le handle tanihileswi u kuma nkarhi wo va u hlangana na vanhu vo hambanahambana leswi swi tlhela swi hi endla leswaku hi dyondza leswaku vanhu van'wana va hanya njhani.

Mitlangu ya le ka inthanete leyi ndzi nga yi bumabumelaka eka mufana wa malembe ya khume i roadblocks tanihileswi nyikaka vana nkarhi wo tumbuluxa ni ku aka misava ya vona yi ni mitlangu yo hambanahambana naswona yi sirhelelekile eka vana va malembe ya nkombo.

Khombo ro tlanga mitlangu hi selulafoni ya wena hileswaku mahlo ya wena ma kumeka ma karhala ku vona nkarhi wo leha leswi nga ha endla leswaku eka nkarhi lowu taka munhu a va a karhateka hi mahlo.

Mitlangu ya le ka tiselulafoni ya kahle yo aka eka vana yi katsa roadblocks fist beef forever two PJ Max xikan'we na Poki kids.

Mitlangu yo gembula leyi ndzi yi tivaka yi katsa Betway xikan'we na Hollywood leyi i mitlangu leyi u nga ha yi tlangaka eka inthanete naswona swa fanela leswaku u faka a voucher minkarhi hinkwayo loko u lava ku gembula.

Mina ndzi rhandza Mine Craft tanihileswi ntlangu lowu wu ndzi endla leswaku ndzi hlanganisa ku tumbuluxa ku dyondza ni ku tsakisa hi ndlela yo hlawuleka Mine Craft yi tlanga hi vana vahlayi ni vatlangi va malembe hinkwawo naswona wu tirhisa milawu yo olova kambe yi pfuxa miehleketo yo endla.

Ina tinsimu ti endla leswaku mitlangu ya vana yi koka rinoko naswona yi tsakisa ngopfu ku yi tlanga hikuva tinsimu ti hlanganisa mitlhaveko ku anakanya ni ku tsaka hi ndlela leyi yi endlaka leswaku vana va khomeka swinene eka mitlangu tinsimu ti nga endla leswaku vana va titwa va tsakile va rhula kumbe va tsakela ku tlanga hi ku engetela ntokoto wa mitlangu.

Ku ti lulamisela kahle loko u lava ku tlanga bolo ya milenge kumbe ya mavoko swi lava ku hlanganisa ku lunghiselela ka miri miehleketo swakudya ni switirhisiwa.

Ina ku tlanga hi timavuri i xiphemu xa vuhungasi lebyi nga hundziki byi fambisana ni vutomi bya vana ku tumbuluxa ni ku dyondza hi ntokoto ku tlanga hi timavuri ku nga endliwa hi ndlela yo hambanahambana kambe rimbewu leri tlangaka ngopfu hi timavuri i vana va malembe ya tsevu ku ya eka khumembirhi hikuva hi nkarhi lowu vana va va va ri ni swi koti byo lawula miri ku anakanya hi ndlela yo hlawuleka ni ku rhandza mitlangu hi ya ntokoto.

Mitlangu ya khale a yi ri na xikongomelo xo tlula ku tsakisa ntsena yi dyondzisa yi aka vuxaka yi pfuxa miehleketo naswona yi dyondzisa mahanyelo, mitlangu ya manguva lawa hi ku hambana yi hlundzukile swinene hi ku nghenisa ka thekinoloji ku cinca ka mahanyelo ya vana ni ku tlakuka ka mitlangu ya le xikarhi ka switirhisiwa swa dijitali.

I ntsheketo xinyanyani lexi nga riki na timpapa khale ka khaleni a ku ri ni xinyenyani lexi a xi nga ri ni timpapa xi rhandziwa hi swinyanyana swin'wana hikuva xi tshembeka xi pfuna naswona xi tsaka nkarhi hinkwawo kambe siku rin'wana ku fike xiharhi lexikulu lexi a xi lava ku dya swinyanyani swinyanyana hinkwaswo swi baleka hi timpapa ta swona kambe xinyanyana lexi a xi nga ri na timpapa xi sala swinyanyana swin'wana swi tlhelele swi xi kuma swi xi tumbele ehansi ka ribye xi ku ndzi nga baleki kambe ndzi nga tumbeli swinyanyana swi hlamala hi vutlhari bya xona swi sungula ku xi pfuna ku aka timpapa hi masalela ya timpapa ta swona endzhaku ka nkarhi xinyanyana xi kota ku baleka naswona xi dyondzisa van'wana leswaku ku tshembeka na ku tshembeka swi tlakusa vutomi.

Loko ndzi ehleketa kokwana a ndzi garingetela ntsheketo ndzi nga vula leswaku sweswo swi fana ni ku yingisa mpfumawulo wa ndzhaka ku titwa u khomiwile hi rirhandzu vutlhari ni vuhlayiseki a swi nga ri ntsena hi marito kambe hi ndlela leyi a vulavula ha yona ku rhuma rito u hleka hi xichavo ni ku languta hi mahlo lama nga ni ntumbuluko a swi fani ni ku pfuriwa ka xibukwana xa matimu laha nkarhi wu ya ka wu fuma kambe xitori lexi a ndzi rhandza leswaku kokwana a ndzi garingetela i xa n'wa mutsonga ni xiharhi xa nhova.

Ntlangu wa muravarava i wun'wani wa mitlangu ya ndhavuko ya Xitsonga lowu a wu tlangiwa ngopfu hi vana ngopfungopfu eminkarhini ya khale wu tlangeriwa hi ku tirhisa matluka ya muravarava ku fana ni matluka ya murhi wa muravarava naswona wu katsa ku hlawula ku anakanya ni ku tirhisa vuswikoti bya ntumbuluko.

Ntlangu wa ncuva i wun'wani wa mitlangu ya khale ya Vatsonga lowu a wu tlangeriwa ngopfu hi vavanuna ngopfungopfu loko va hlangane ehansi ka a murhi kumbe ehandle ka tindlu hambileswi voniwaka tanihi ntlangu wu tele hi vutlhari ku anakanya ku hlaya ni ku tirhisa ririmi.

Loko ndzi ehleketa ndzi ri ntsheketo vatukulu va mina ndzi nga va byela ntsheketo lowu ndzi wu rhandzaka swinene lowu ndzi wu hlayiseke hi mbilu ya mina n'wankumi ni xiharhi xa nhova ntsheketo lowu wu tele hi vutlhari wu dyondzisa mahanyelo lamanene naswona wu pfuna ku hlayisa ndzhaka ya Vatsonga.

Ndzi ehleketa leswaku vakulu na vatswari va byela vana va vona switori hikokwalaho ka swivangelo swo tala leswi nga ni nkoka swinene ku nga ri ntsena ku tsakisa kambe ku aka vutomi ku hlayisa ndzhaka ni ku dyondzisa mahanyelo lamanene.

Loko u lava ku hlalela eSport hi rivilo ro antswa ni ku tshembeka Twitch na YouTube Gaming hi tona leti nga emahlweni ka ntlangu kambe ku tlhela ku ri ni tipulatifomo letintshwa to fana na kick TV leti nga ku nyikaka ntokoto lowuntshwa ni timphikizano leti nga kona ntsena eka tona.

Ku antswisa swikili swa wena eka mitlangu ya le ka inthanete leyi phikizanaka swi lava hlanganiso wa ku dyondza hi vutlhari ku tirhisa hi ku kongoma ni ku tirhisa nkarhi hi vutlhari leswi swi nga ha katsa swikili leswi u nga swi tirhisaka ku dyondza misinya ya mutlangi wa wena xikan'we na ku dyondza eka vatirhisi va le henhla.

ESport yi nga tshuka yi fika kumbe yi tshinela eku ringaneni ni mitlangu ya ndhavuko yo fana na bolo ya milenge kumbe bolo ya mavoko naswona hi tindlela tin'wana yi se yi sungula ku endla tano hambileswi ku nga ha tekaka nkarhi leswaku yi fikelela nhlayo ya vatirhisi ni mali leyi mitlangu ya khale yi nga na yona.

Ndzi nga hlamula hi ku kongoma ndzi nga engeti mavunwa ndzi nyika vumbhoni bya nkoka ndzi tirhisa tindlela ta ku hlayisa vito ra mina ndzi hlamula hi ku tshemba ni ku tshembeka xikan'we ndzi tlhela ndzi tiyisisa leswaku ndzi tirhisa tindlela ta semi civil.

Loko mutirhisi a tirhisa ntlangu hi ndlela yo biha ku fana ni ku kanganyisa ku tirhisa swihoxo swa game ku tirhisa ntlangu ku hangalasa mavunwa kumbe ku khumba vanhu hi ndlela yo biha vaendli va mitlangu va fanele va tirhisa magoza lama ha nga ma hlanganisaka ku sirhelela vatirhisi ku hlayisa vito ra game ni ku dyondza eka xiyimo.

U nga sungula hi ku endla vulavisisi bya makete u hlela bindzu ra wena hi ku kongoma u tirhisa social media ku humelela naswona u tshama u ri karhi u dyondza eka lava nga ni ntokoto.

U nga sungula hi ku tiva xikongomelo xa wena u hlela nkarhi hi ku kongoma u tirhisa nkarhi lowu nga riki na ntirho hi vutlhari naswona u tshama u ri karhi u kambela leswaku bindzu ra wena ri nga ku karhati ngopfu.

Tipulatifomo leti u nga ti tirhisaka ku hundzula ntirho wo tsakisa wu va mali ku sukela eka ku endla swilo hi mavoko ku tlanga mitlangu ya le ka inthanete ku tsala ku endla swifaniso ku baka ku dyondzisa ku fikelela eka ku endla content ya xidijitali.

Ku koka rinoko ra vanhu leswaku va seketela bindzu ra wena ra le ka inthanete swi lava hlanganiso wa branding leyi tiyeke marketing leyi kongomeke ni vuxaka lebyi tshembekaka ni vatirhisi.

Nelisa a nga sungula ku xavisa makhandlela ya kwe lama endliweke hi mavoko hi ku tirhisa hlanganiso wa tipulatifomo ta inthanete, tindhawu ta le ndhawini ni marketing ya digital leswaku a fikelela vatirhisi vo tala.

Suzan a nga sungula ku kuma makhasitamu lama kongomeke ni ku tirhisa nhlayo ya vaxavi hi ku tirhisa hlanganiso wa tindlela ndlela ta le kaya ni ta le ka inthanete ku tihlanganisa na marketing ya nkarhi lowu ni vuxaka bya munhu hi munhu.

Jacob a nga tirhisa hlanganiso wa tipulatifomo ta dyondzo ta misava hinkwayo ni leti kongomeke eka tutoring ku sungula la ku nyika tidyondzo ta ikhonomi eka inthanete ku koxa swichudeni leswi kongomeke ni ku kurisa nhlayo ya vaxavi.

Makhensa u na nhlengeletano ya swifaniso swa ntumbuluko swa xiyimo xa le henhla swi nga va bindzu ra nkoka swinene hikuva ku na makete lowukulu wa stock photography ni fine art print laha vanhu tikhampani ni tindhawu ta vuhungasi swi lavaka swifaniso leswi nga ni xivumbeko xo hlawuleka ku nga ha va na ti-website leti a nga ha ti tirhisaka ku xavisa swifaniso swa yena ku katsa shutterstock alarm-i xikan'we na iStock.

Makhombo lama vanhu va hlanganaka na wona eka inthanete ma nga ha katsa ku hi timhaka ta timali ku hlanganisiwa ni vanhu lava nga ri ki va ku tshembeka ku phangiwa ka vuxokoxoko bya vona ku va ni mitlangu leyi nga ni ya mianakanyo xikan'we na ku navela ku tlanga ngopfu.

Tanihi mutswari n'wana wa mina a ndzi nge pfumeli leswaku a hlangana ni vatlangikuloni lava a va tivaka ntsena eka inthanete tanihileswi eka inthanete vanhu va nga ha tirhisa mavito ya mavunwa swifaniso swa mavunwa ni vuxokoxoko byo bohisiwa leswaku va kopa ku tshembiwa.

I ntiyiso swivandla swa le ka inthanete a swi na vuhlayiseki byo helela naswona tanihi mutswari ndzi nga teka magoza ya nkoka lama ndzi nga ma tekaka ku sirhelela n'wana wa mina magoza lama ma nga ha katsa ku tirhisa switirhisiwa swa vuhlayiseki bya vatswari ku dyondzisa n'wana hi vuhlayiseki bya inthanete ku langutela mitlangu na ndhawu leyi a ti tirhisaka xikan'we na ku va na vuxaka lebyi pfulekeke na n'wana.

Ndza swi tiva leswaku u rhandza ku tlanga mitlangu ya le tiqinghweni hikuva ya tsakisa ya ku nyika nkarhi wo wisa naswona u titwa u ri ni vanghana loko u tlanga kambe loko u tshamela ku tlanga mitlangu ya le ka khompyuta nkarhi hinkwawo swi nga ku khumba hi tindlela leti landzelaka swi nga ha endla u khumbeka emirini u khumbeka ka mianakanyo u kula hi vuxaka bya xiviri no tlhela u tiva swilo swo hambanahambana leswi nga ri ki kahle.

Ina mintolovelo yo garingela switori ya ha kumeka eka tindhawu ta le makaya ngopfungopfu laha ku nga ni vakokwana lava nga si khumbekaka ngopfu hi vutomi bya thekinoloji eka mitlawa yin'wana yi pfuxetiwa hi ndlela ya dyondzo ku hlayisa ndzhaka kumbe ku dyondzisa vana hi ndlela ya ntumbuluko.

Endlelo ra ku yimbelela tinsimu ta ndzhaka loko ku ri karhi ku tlangiwa a va ri xiphemu xa siku na siku kambe namuntlha ri sungula ku nyamalala leswi hi swona swivangelo leswi endlaka leswaku ri nga ha vonaki ngopfu eka vana va masiku lawa ku katsa ku tlakuka ka thekinoloji ku tsandzeka ku hundzisela ndzhaka ku cinca ka mikhuva ya dyondzo xikan'we na ku pfumala switirhisiwa swa ku hlayisa tinsimu.

Mitlangu yin'wana leyi lavakulu ni lavatsongo va nga yi tlangaka yi katsa mitlangu ya bolo ku tumbeta ni ku lava lavakulu va nga va vatumbeti kumbe lava lavaka ku endla leswaku ku va ni ku hlekisa ni ku tsaka ku ku tlhota swilo swa ntumbuluko ku kuma makhamba maribye ya mitlangwa kumbe swiluva hi ku tirhisa mepe wo olova.

Ina mitlangu yi pfuna vana hi ku vumba vunghana ngopfungopfu mitlangu leyi tlangiwaka eswikolweni hikuva yi tlangiwa hi swipanu leswi swi tlhela swi va dyondzisa ku tirhisana loko vana va ri karhi va tlanga hi swipanu va dyondza ku tirha swin'we ku fikelela xikongomelo xin'we leswi swi va dyondzisa ku avelana ntirho ku yingisana ni ku xixima miehleketo ya van'wana va tlhela va dyondza ku aka ku tshembana mitlangu ya swipanu yi lava leswaku swirho swa ntlawa swi tshembana leswaku va kota ku hlula leswi swi pfuna vana ku dyondza leswaku ku tshembana i xiphemu xa vuxaka lebyi tiyeke.

Ndzi mi vitana hinkwerhu vanghana va mina ku nghena eka hash tax xiviko xa vuhungasi challenge ndzi ta mi nyika ntirho wo endla xiphemu xa vuhungasi lexi nga ni mhaka yo tsakisa kumbe yo hlohlotelo swi nga va ku endla video yo hlekisa ku kombisa talenta ya wena kumbe ku kombisa ntirho wa wena wa wun'we ndzi ta hlawula swiphemu swa kahle swinene leswaku swi hlanganisiwa swi va tifilimu leyintsongo leyi hi nga ta yi languta swin'we eka live stream.